Imalimboleko yokufunda inokuba lutyalomali olufanelekileyo. Ezi zizizathu zokuyibona njengolu tyalomali olufanelekileyo. Imfundo isavula amathuba omsebenzi, nangona kunzima ukufumana umsebenzi abantu abanezidanga baneqhwithi elingcono lokungena kwiimarike zomsebenzi ezithile, ngakumbi ezixhulumele nobuchwepheshe, ezempilo okanye ezobugcisa. Imfundo iphucula amandla okuzimela, imfundo iyinzala enokubuyisa ixesha elide.

Ndikhethe iDiscovery njenge-inshorensi yonyango. IDiscovery ibhalisela iipleni ezithile. IDiscovery ineentlobo ezinintsi zee-plans ukusuka kwezo zibiza kancinci ukuya kwezo eziphezulu. Umntu ukhetha ipleni ehambelana nemali anayo kunye neemfuno zakhe zonyango. Uhlawula umrhumo nyanga zonke, njengomhlawuli uhlawula imali ethile ngenyanga, ixhomekeke kuhlobo lepleni olikhethileyo kunye nenani labantu abaphantsi kwakho. IDiscovery ihlawula iindleko zonyango lwakho, oogqirha, izibhedlele kunye namayeza onyango.

Ndingamcebisa umama ukuba akhethe i-retirement annuity njengohlobo lwengxowamali yomhlala phantsi. Izizathu zam kukuba lutyalomali lwexesha elide olukhuselekileyo. Ineenzuzo zerhafu, iimali eza kufakwa i-RA zinokuncitshiswa kwi-half yonyaka. Inokuhlala isebenza naphi na. Ukuba umama utshintsha umsebenzi okanye uyayeka usebenza, i-RA iya kuqhubeka ikhula ayixhomekekanga kwindawo asebenza kuyo. Ingcipheko iphantsi, ukukhula kuphezulu.

Ndingamcebisa ndithi kuye, qala ukhethe ibhanki ofuna ukusebenzisana nayo kodwa ujonge phambi kokuba ukhethe imali yeenkonzo, inzuzo, kunye nokufikeleleka kwebhanki. Ndiphinde ndimcebise ngamaxwebhu afunekayo xa uyovula iakhawunti, ikhadi lesazisi, isiqinisekiso sedilesi. Ndiphinde ndimthumele kwiofisi yebhanki okanye asebenzise i-app yeintanethi yebhanki. Kufuneka egcwalise ifomu yokuvula iakhawunti then afumane ikhadi lakhe leakhawunti.

Bendiza kumcacisela ukuba ixhomekeke kwinzala. Ukuba inzala iphezulu, imali aza kuyibhatala yonke iyonyuka. Okuthetha ukuba intlawulo yakhe yangenyanga ngenyanga iya kuba phezulu. Ukuba inzala iphantsi nemali yonke aza kuyibhatala iya ncipha, nentlawulo yangenyanga iza kuba ncinci, yehle ibe phantsi.

Kubalulekile kakhulu ukuqinisekisa inkampani yeinshorensi yomngcwabo ngaphambi kokuyithenga ngenxa yezizathu ezilandelayo. Okokuqala, ukuphepha ubuqhetseba, ukuqinisekisa ukuba imbuyekezo iyakhawuleza, ukuqonda amagama nemiqathango yepolisi, ukukhetha umgangatho wenkonzo ofanelekileyo, ukukhusela amalunga osapho lakho.

Kukho iintlobo ngeentlobo zemigalelo eyenziwa ngabantu, kuxhomekeke kwindawo, isidingo, kunye nenjongo yomphakathi. Nazi ezona ziqhelekileyo. Yimali, abantu banikela ngemali ukuxhasa imisebenzi yokunceda abanye. Ixesha, abantu banikela ngexesha labo besebenzela simahla kwiindawo ezifana neendawo zokondla abalambileyo, amakhaya abantwana okanye izikolo. Izakhono, abantu abanezakhono ezithile banokuncendisa ngokufundisa okanye ukunika iinkonzo ngaphandle kwentlawulo.